Motswalle wa ka mona ke batla ho eletsa jwalo ka motswalle wa hao, ke hlokometse hore o ntso fosa dinako tsa hao, tsa ho nwa meriana kgafetsa kgafetsa ene seo se ka beha bophelo ba hao kotsing kapa maemo a hao a bophelo kotsing. Jwale ke tlo kopa hore o behele mohala wa hao nako hore o kgone ho hopotsa kgafetsa kgafetsa, ha ele nako ya hao ya hore o nwe dipidisi, o kgone ho nwa moriana ya hao ka nako eo oe behetsweng ke dingaka.

Motho o lokela ho tseba ditlhoko tsa hae ka ho etsa qeto ya hore o hloka thuso ya mofuta ofe e kaba thuso ya dijo, bodulo, kapa tlhokomelo ya bophelo bo botle kapa yona tlhabollo. Motho o lokela ho etsa qeto ka ho tseba hore o batla thuso ya mofuta ofeng pele a ka thuswa. Ya bobedi, ke ho batla mokgatlo o ikemetseng. Jwale hae o tla kgona hore o thuse motho ya fokolang hape re ka sebedisa dibukana kapa ona marangrang ho thathamisa ditshebeletso tse fumanehang.

Nka eletsa batho ka hore ba lokela hore ba shebe dihlahiswa hore di reretswe mofuta ofe wa batho pele ba di reka kapa hona ho di bala, pele ba di sebedisa hobane ho sebedisa sehlahiswa pele o se bala se kaba kotsi haholo ho wena, hobane o ka sebedisa sehlahiswa se se reretsweng batho ba itseng, wena o le mofuta o itseng wa letlalo, e be jwalo letlalo la hao le ba maemong a mabe le hape batho ba tlametse ba tlametse ho amohela mmala wa bona, ba seke ba sebedisa dihlahiswa tse kotsi ho etsa matlalo a bona, a be masweu. Ba tlametse ho tseba hore motho e mong le e mong le e mong o motle ka lebala leo a naleng lona.

Batsofe ba ka thuswa ka ho etsetswa di-station-e moo ba tla tla ba nkuwa teng hoseng ke di-ambulance, ho ba isa di petlele kapa di-clinic ka ho fapakanya kapa hape batsofe ba ka rerelwa batho ba tla tla ba ba thusa ba ba tlisetsa meriana ya bona malapeng a bona ntle le hore ba ya dipetlele kapa di-clinic-ing. Hape batsofe ba ka thuswa ka hore dikoloi tsa mmuso hoseng di kene metse le metsana, di ba nka ho ba isa di-clinic-ing kapa tsona dipetlele ka ho fapakana.

Batjha tlohellang taba ena ya lona ya hore e be e sale le tshepetse tjheleteng ya batsofe le sa batle ho sebetsa. Tjhelete ya batsofe ke tjhelete eo mmuso o ba fileng yona hore ba kgone ho itlhokomela nakong tsa bona tsa boholo kapa tsona tsa botsofe, lona iketsetseng molemo kapa bona bohlokwa ba hore le batle mosebetsi letsatsi le sa ntsane le tjhabile hobane ka nako tse ding motsofe a ka nna ao siya neng kapa neng o tlo etsa jwang, o tshepetse tjheleteng ya hae? Phahama ka maoto, o ipatlele mosebetsi o ipatlele seo o tla seja o seke wa tshepela tjheleteng ya batsofe.

Ka pono ya ka, ha ke kgolwe hore batho ba dulang dipolasing ba fumana tlhokomelo ya tsa bophelo hantle, hobane ba hole le di-clinic kapa tsona dipetlele. Nako le nako ha ba kula, ba tlametse ba tsamaye tsela tse lelele hore ba lo fihla di-clinic-ing kapa tsona dipetlele. Ba ba, ba qenne ba se ba nka qeto ya hore ba ka e phekola. E leng ntho e seng hantle hobane ka nako e nngwe ditlamatlama ha o nahana hore di tla o phedisa, be di ho etsa hore o kule la ho feta.

Banna ba setjhaba sa Afrika Borwa ba ka etsa mekgatlo ya banna feela moo monna e mong le e mong a tla kgona hore a bule sefuba sa hae ebile ba tla kgona hore ba eletsane ka metjha e nepahetseng ya tsa bophelo bo botle. Hape tsela e nngwe ba ka sebedisa marangrang le teng banna ba bula mokgatlo oo, ba tla kopana e le banna feela ka moo ho thusana le ho shebisana ka tsa bophelo bo botle. Le ba sa kgoneng ho finyella ka tshebediso ya marangrang ba ka kgona ho bona hore ke dintho di feng ba tlametseng ho di latela tsa bophelo bo botle hore mmeleng ya bona le maphelong a bona, ba dule ba le gesond-o.

Ka nnete ke a dumela hore ke tsa maemo a kgotsofatsang hobane, ba se ba kgona ho thola meriana ya bona ka nako, le hape ba ya hlalosetswa kapa ho fumana ditlhakisetso ka hore ba tlametse hore ba etse jwang ho thibela maemo a bona a se hlobahetse ka baka la lefu lena hape, base ba kgona hore ba seke ba qollwa ka hara batho. Mme le di pampitshana tsa bona tse tshelang meriana ha di sa bonahala kapa ha di sa ikgethile e se le tse tshwanang, mme ha ho sa bonahala kapa ho kgethollwa ha dikula tse fapafapaneng.

Nkile ka ya clinic-ing mme ka fumana ho tletse haholo, ho ne ho se na le moo motho o hatang teng. Le bakudi ba bang ba ne ba fotse line kantle, ba sa kena ka hare. Ke ile ka ema nako e telele haholo pele ke ingodisa. Ke ne ke fihlile ka hora ya borobedi ka ingodisa ka hora ya leshome. Ntho e etsang hore batho ba eme nako e telele ke ho ntshuwa ha di-file kapa hona ho jwetsa hore file ya hao ha ba e thole, mme jwale o tla tlameha hore o eme o tlo bula file e nngwe hore o kgone ho thuswa clinic-ing.

Na tshepo ya ka haholo e ho meriana ena ya setso, hobane meriana ena ya setso sekupu sele seng feela seo o tlabeng o se sebedisitse se kgona hore se phekole mafu ohle a ka mpeng ya hao, kapa ona o wa utlwang le o sa wa utlweng a teng ka hare ho mpha ya hao. Empa ha o sebedisa meriana ya clinic-ing e e thusa moo holeng bohloko feela. Jwalo ka ha kare o tshwerwe ke sefuba, o tla fuwa moriana wa sefuba feela o tla tla o fodisa sefuba feela, mme ba sa tsebe hore mohlolomong o ka ba le diso ka sefubeng kapa o be o na le lesoba meriana ya bona yona e thusa kula e itseng, empa ya Sesotho yona e betere, ka hobane e thusa mafu a mangata a teng ho wena mmeleng ebile o ikutlwa o le gesond-o.

Kgotso motshwari wa sepetlele, re o letsetsa tjena ke le e mong wa batho ba etsang moriana ho o tsebisa hore ho na le moriana o fedileng, empa ntse re lokulokisana le taba ya hore moriana o fumana fumanahale ka ho panya ha leihlo. Re kopa o re tshwarele mme o be le pelo sekotlolong. Ka ho panya ha leihlo taba ena ya moriana o siko e tlabe e se e lokisitswe.